Ngingasebenzisa izibulali zinambuzane ezihlosiwe ezisebenza ngempumelelo ngokumelene nalezi zinambuzane kodwa ezinomthelela omncawe omncane endaweni ezungezile. Ngilandele ngokucophelela imithamo enconyiwe kanye nezinhlelo zokufaka isicelo ukuze ngigweme ukumelana nokunciphisa izinselelo zamakhemikhali ezitshalweni.

Khandela imvula isivinini somoya, umswakama nezinga lokushisa. Izinhlelo zokunisela ezizenzakalelayo, izitshalo zamanzi kuphela lapho kudingeka.

Hheyi madoda, ngeke ukholwe okwenzeke kimi. Ngivuke ekuseni manje sekukhona umuntu ongintshontshele wonke utamatisi wami ovuthiwe. Ngikhuluma ngezinyanga zokuzikhandla ngikhulisa lezi zitshalo. Azisekho ngiyavutha bhe bhuti.

Lokhu kuzwakala njengesimo esinzima ngempela, kungaba nzima ukuhlanganisa abantu lapho bezizwa beqinile ngendaba ethile. Mhlawumbe into eyodwa ongayenza ukudala indawo lapho abantu bengabelana ngezinto ezibakhathazayo ngemizwa yabo ngaphandle kokuphazamiseka noma ukwahlulela. Ngezinye izikhathi ukuzwa nje ukuzwa kungasiza abantu baqale ukubona izinto ngelinye iso. Ungacabanga ukuletha umsizi ongathathi hlangothi ukuze asize ukuqondisa ingxoxo.

Ukukhetha isikhathi esifanele sokuvuna ucabangele izici ezifana nokuvuthwa, umbala kanye nekhwalithi. Ukuphatha ngobumnene, phatha umkhiqizo ngokucophelela ukuze ugweme ukulimaza noma ukulimaza. Amathuluzi afanele, sebenzisa amathuluzi afanelekile njengeziqeshana noma isikela ukuze unciphise umonakalo esitshalweni noma emkhiqizweni.

Umlimu angacabanga ukutshala izitshalo ezikwazi ukumelana nesimo kanye nokushisa njenge amabele isitshalo esikwaziyo ukumelana nesomiso kanye nengcindezi yokushisa. Amakinati, isitshalo esimelana nesimiso esicebile ngama-protain namafutha. Umdumbulu impande, impande ekwazi ukumelana nesomiso nokushisa.

Qinisekisa ukuthi abasebenzi abaqeqeshiwe noma abaqondisi bangamela umsebenzi. Nikeza imiyalelo ecacile nezexwayiso mayelana nezingozi ezingaba khona. Nikeza amagilavu, izigqoko zelanga nokuvikela ilanga ukuze uvikeleke. Khuthaza noma unikeze izicathulo ezifanele. Qinisekisa ukufinyelela emanzini nasezithunzini.

Ukuqinisekisa ukuthi abalimu bagqoka amagilavu, izifihlabuso, nezingubo zokuzivikela lapho bephatha izibulali izibulala zinambuzane. Fundisa abalimu ngendlela efanele yokuphatha izibulala zinambuzane ukusebenzisa kanye nezindlela zokuzilahla. Khuthaza ezinye izindlela ezifana nokushintshanisa izitshalo, ukulawulwa kwebhayoloji nezinhlobo ezimelene nezifo.

Yenza ucwaningo oluqondene nezimboni. Qonda izidingo nezinselelo ezihlukile zemikhakha yezolimo eyahlukene. Sebenzisa nochwepheshe bemboni, sebenzisana nabalimi, ochwepheshe bezolimo, nezinhlangano zezimboni ukuze uqoqe imininingwane. Idizayini yokunethezeka nokusebenziseka. Dala i-PPE enethezekile ephefumulayo futhi kulula ukuyisebenzisa okhuthaza abasebenzi ukuthi bayigqoke ngokungaguquki.

UNokuthula engacabangela amasu, i-integrated pest management. Ahlanganise izilawuli zomzimba zamasiko zebhayoloji kanye namakhemikhali, nazi ezinye. Izinambuzane zokukha ngesandla kusetshenziswa amakhava emigqa noma ukufaka izicupho. Ukushintsha kwezitshalo, ukuthuthwa kwendle, nokuthena ukuze kuncishiswe izindawo ezihlala izinambuzane. Yethula izilwane ezizingelayo zemvelo, isibama, ladybugs noma ama-parasites aqondisa aqondisa izinambuzane ezithile.

Amazwe afana ne-Iran anemithetho ecacisa amahora okusebenza alinganiselwa nawomkhawulo. Ilivu ekhokhelwayo nengakhokhiwe kanye nokulingana ekukhokheni kwabesilisa nabesifazane. Amazwe amaningi ahlanganisa, ahlanganise ne-Iran okwenqabela ukuqashwa kwezingane ezingaphansi kweminyaka ethile. Eziyi-twelve endabeni yase-Iran imisebenzi yezolimo.

Ngizothatha indlela enezici eziningi. Bonisa abalimi ukuthi ubuchwepheshe bungazixazulula kanjani izinkinga ezithize ababhekene nazo njengokubikezela izimo zesimo sezulu noma ukuthola ukuntuleka kwezakhi zomhlabathi. Ama-workshop, nikeza ama-workshop noma amaseshini okuqeqesha abantu ngabanye ukuze usize abalimu baqonde ukuthi kusetshenziswa kanjani ubuchwepheshe futhi buhumushe idatha.

Abalimu bengabambisana ngezindawo zokudlela zasendaweni, amakhefi, noma izikhungo zokudla ukuze kuhlinzekwe ngemikhiqizo emisha, kuncishiswe imfucuza yezinto zokuthutha kanye nokusekela umnotho. Bengasebenzisana namabhange okudla, izindawo zokukhosela noma ezinye izinhlangano ukuze unikele umkhiqizo osalayo uqinisekise ukuthi ufinyelela kulabo abawudingayo.

Isixazululo ukuthi ahlole izinhlelo zikahulumeni ezifana ne-SNAP. Uhlelo lokulekelela kokudla okungeziwe noma amabhange okudla endawo. Izinsiza zomphakathi. Bheka, engabheka izingadi zomphakathi, imifelandawonye yokudla noma amasonto anikeza usizo lokudla. Engafuna umsebenzi othize ozinzile noma ukuqeqeshwa komsebenzi ukuze akhulise imali engenayo.